Swivutiso leswi ni nga tshukaka ni swivutisa i swivutiso swa muxaka lowu, xana xihahampfhuka xi swi kota njhani ku haha xi ri xoxe emoyeni, xana xihahampfhuka xi sungula ku famba hi ndlela yihi loko ku endleke yini?

Loko ndzo kuma nkateko a ndzi ta ya eDubai, hikuva ndhawu leyi na twelela leswaku i ndhawu yo rhula nakona i ndhawu yo tsakisa no saseka swinene.

Leswi swi nga vuyerisa vaaki swinene hikuva mintirho yi ta kota ku va kona, nakona nakona vaaki va ta kota ku fikelela marendzo ya vona hi ndlela ya ku olova.

Swivutiso swa mina swinharhu hi leswi, xana vanhu va xavisa kwihi, va xava kwihi mathikithi, nakona xana vanhu va va va ri karhi va ya ndhawu yin'we ke, loko va khandziya xihahampfhuka xana va khandziya njhani?

Hayi a ndzi se tshama ndzi ya erivaleni ra swihahampfhuka, kambe hi ku ehleketa ka mina rivala ra swihahampfhuka i rivala leri ri ri nga kula swinene laha ku dingaka ndhawu ya leswaku swihahampfhuka swi kota ku haha hi ndlela yo olova.

Ku hlwela ka swihahampfhuka swi na switandzhaku swa leswaku van'wamabindzu xikan'we na vanhu va misava va leta lomu va yaka kona, na kona va fanele ku va va kota ku sindzisa kumbe leswaku va khansela marendzo ya vona.

Magoza lawa ndzi nga wa tekaka, i ku va ndzi khoma foni xikan'we ndzi ti yingiselela music kumbe tingoma leswaku ndzi nga tshuki ndzi borheka xikan'we no vulavula na munhu loyi ndzi nga kusuhi na yena.

Leswi swa olova hikuva vanhu lava va tirhisaka swihahampfhuka va kota ku kuma vukorhokeri hi ku hatlisa eka vhengele rero. Va kota ku kuma information ya kahle leswaku va kota ku ya ya va ya dyela kona.

Vukorhokeri bya mabazi eka ndhawu ya hina a byi tshembekanga swinene hikuva mabazi loko ma onhakile ma teka nkarhi wo leha leswaku ma phinda ma vuyela eka layeni leyi ma rhengaka eka yona. Naswona nchumu lowu wu faneleke ku cinciwa kumbe lowu a ndzi ta wu cinca a ndzi ta cinca leswaku mabazi ma va ma tele.

Mabazi ya fanele ku va na nkarhi lowu ma nga ta famba hi wona, lowu vaakatiko va nga ta tsaka hi wona, nakona ma fanele ku va ma tshembekile.

Leswi swi khumba vaaki hikuva lomu va faneleke ku ya kona a va koti ku fikelela ku ya kona, nakona va hlwela kumbe ku leta lomu mintirhweni.

Ndzi nga kombela ku rhanga ndzi rivaleriwa eka muthori wa mina. Ndzi phinda ndzi n'wi hlamusela hikokwalaho ka xiphiqo xa bazi leri ni nga hlangana na rona.

Leswi swi kahle swinene hikuva hinkwerhu hi kota ku fikelela emintirhweni ya hina hi ku hatlisa nakona hi kota ku fikelela swilo swa hina hi ndlela leyinene.

Leyi a hi mhaka ya kahle swinene nakona a yi amukelekangi, hikuva mabazi lawa hi wa hisaka hi wona ma hi pfunaka hina loko dyambu ri xile.

Ndzi nga endla leswaku mabazi emintirhweni ya tshama ya ri kona ndzi ngetelela nhlayo ya mabazi ya va endla swa vurimi.

Ndzi nga ku eka meyara tolo ndzi hlaseriwile hi swigevenga tanihileswi a ndzi ehleketa leswaku a patwini ku vekeriwa kumbe hi va na swintshunxo lexi vanhu va nga ta kota ku famba kahle endleleni va khululekile.

Eka vanhu lava ndzi nga va tsundzuxa leswaku va nga fambi navusiku va nga tisirhelelanga, nakona a va fambi navusiku va nga khomangi hi tifoni kumbe leswi tinsulavoya ti swi lavaka eka vona. A va fambi navusiku va langutile tindlela leswaku tibasile ke?

Mina a ndzi ta va tsundzuxa leswaku va va na va munhu va nga xavi swilo leswi swi nga yiviwa, ehandleni ka sweswo a va ha report-i muxaka wa maendlelo lawa.

Van'wamathekisi lava hanyaka na vona masiku lawa a va swi koti ku hanya na vanhu kahle, nakona a va swi koti ku vulavula kahle na vanhu lava va khandziyaka mathekisi ya vona.

A ndzi ta vulavula na munhu loyi a dirayivhaku thekisi, hikuva hi yena a tivaka tindlela hi yena a nga ta ndzi hlamula hi ndlela leyi yi nga olova. A tlhela a nga ndzi tekeli swilo swa mina.

Van'wamathekisi va fanerile leswaku va hlonipha vanhu van'wana na van'wana lava khandziyaka tithekisi ta vona. Nakona va fanerile ku va va hanya kumbe ku va va dyondza ku hanya na vanhu hi ndlela leyi nga olova.

Hi ntokoto wa mina kumbe leswi ndzi vonaka eka siku na siku, van'wamathekisi a va swi koti ku hanya na vanhu lava va khandziyaka xikan'we na vanhu lava va fambaka eka ndlela yin'we na vona.

Mathekisi ma hatlisa swinene nakona ma fika hi nkarhi lomu ma ya ka kona. Mathekisi ma kota ku hatlisa ku tlula mabazi hikuva mathekisi a ma yimi ngopfu endleleni.

Ku hlonipha vakhandziyi xikan'we no ka munhu a nga xawuteli kumbe ku vulavulela vakhandziyi hi ndlela ya tihanyi na leyi yi nga riki kahle.

Vutomi a byi ta tika swinene hikuva vanhu vo tala va languterile eka mathekisi leswaku va fika lomu va ya ka kona, emintirhweni, emavhengeleni xikan'we na lomu va dingaka ku fikelela ku ya kona eka siku rero.

Leswi a swi nga ta ndzi khoma kahle hikuva swilo eka nkarhi lowu swa durha, nakona a swi nga ta ni olovela hi ndlela yaleyo ku swi tolovela a ndzi ta cinca muxaka wa transport.

Ku va tihakelo ti tlakuka leswi swi endla leswaku vanhu va tshikeleleka hikuva vanhu vo tala a va fikeleli eka mabazi nakona miholo ya vona yi le hansi swinene.

Mina swi nge ndzi khumbi kahle hikuva swilo swa durha swinene nakona mali leyi yi holiwaka kwihi kumbe kwihi yi le hansi swinene a yi fikeleli.

Swivangelo swin'wana leswi swi endlaka leswi i ku gonya ka mafurha nakona mafurha ma tshama ma karhi ma gonya n'hweti kumbe lembe.

Ina vadyuhari va swi kuma swihungato hikuva eka swo famba swihi kumbe swihi hi vona vanhu lava va rhangaka va tekeriwa ngopfu enhlokweni.

Ina a ndzi ta va pfuna hikuva leswi a swi ta va swi komba vumunhu na va na ku va ni hanyeka leswi swi fanerile ka mani na mani.

Leswi swi nga va pfuna leswaku va tshama va tiyimela hi voxe hikuva va kota ku ti nghenisa eka swilo kumbe swihi leswi munhu un'wana na un'wana a tinghenisaka eka swona.

Khadi leri wa ri endla hikuva ri teka n'hweti leswaku ri expire nakona u tshama u humesa mali a swi olovanga.

Ti-smart card i makhadi lama loko u nghenaka ebazini u endla leswaku u scanner laha ra lavisisa leswaku u fanerile ku nghena kumbe u hakela hi mali ke.

Ina a ndzi ta yi tirhisa hikuva leswi swi olovisa swilo nakona swa hatlisa swinene leswaku mani na mani loyi a nghenaka a kota ku hatlisa.

Mintlhontlho leyi i ku va smart card xi xaveka hikuva swi olovile ku xi tirhisa nakona ku humesa mali ya vhiki kumbe siku na siku a swi olovanga.

A ndzi ta swi khoma hi ndlela leyi yinene hikuva ku kwatela vakhandziyi a swi fanelanga nakona ku va holovela a swi fanelanga a ndzi ta endla leswaku hi vulavula hi ndlela leyi leswaku hi kota ku tirhisana.

Leswi swi na nkoka hikuva leswi swi veka vanhu lava va khandziyaka mabazi eka swilo leswi swi nga kahle hikuva va nga ngheni etinghozini.

Mina ku ya hi mina a ndzi ta tirha hi ku tinyiketela nakona a ndzi ta endla leswaku ndzi tshama nkarhi hinkwawo ndzi tsakile.

Mintlhontlho yin'wani yo tala swinene i ku va vachayeri va holovisiwa hi mani kumbe mani loyi a endlaka leswaku a nga tirhisani na vona nakona va hlangana na vukhamba swinene.

a ndzi nga ta titwa kahle hikuva leswi swi endla leswaku ndzi hlwela kumbe ndzi leta entirhweni nakona leswi swi endla leswaku ntirho wa mina wu salela ndzhaku nakona swi ni veka ekhombyeni ka xikan'we no holova na boso.

Ku va vachayeri va mabazi va tereka hi ku vona ka mina i kuva va hakeriwa mali leyi va nga twananangiku yona nakona va hakeriwa mali yitsongo leyi yi endlaka leswaku va nga fikeleli swilo swa vona swa siku na siku.

Mina ndzi nga endla leswaku ndzi teka record kumbe ndzi teka video loko ndzi fika entirhweni ndzi ta fika ndzi kombela ku rivaleriwa eka muthori wa mina ndzi karhi ndzi n'wi komba leswaku xiyimo a xi ri njhani.

Swa va khumba swinene hikuva vanhu a va koti ku fikelela emitirhweni van'wani a va koti ku fikelela emavhengeleni ku ya xava leswi faneleke emadorobeni.

Mina a ndzi ta n'wi olovisela ndzi n'wi hlamusela leswaku khadi leri wa ri hakela n'hweti na n'hweti nakona loko u nghena ebazini wa scan or kutani u ya ti tshamela ehansi.

Vafambi va milenge va nga endla leswaku va ambala ti-reflectors leswi swi nga ta kombisa leswaku emahlweni ku na munhu nakona vachayeri va nga tshama va layitile swichayeri swa vona leswaku va vona leswi nga mahlweni.

Ku va ndzi hlaya mali loko ndzi tshamile emahlweni ndzi nge swi lavi hikuva leswi swi ta ndzi endlisa swihoxo nakona leswi swi nga endla leswaku ndzi holova na vanhu.

Leswi swi endliwa hi ku va ku va weather kumbe vanhu va nga twisisani kumbe wu nga va na timali leti faneleke leswaku swilo swi kota ku hatlisa swi endleka.

Hayi a swi fanelanga swilo leswi hikuva swilo swa durha swinene, loko minxavo ya mafurha ya tlakuka ya tlhela ya chika van'wamathekisi a va ha koti ku chikisa xibalo xa vona.

Hi ku vona ka mina mina ndzi vona ingaku ku fanerile ku thoriwa vanhu lavakulu hikuva vanhu lavakulu va na vutivi swinene ku tlula vana.

Ndzi nga kwata swinene hikuva leswi swi ta va swi ndzi mina ndzi nga endla matshalatshala yo lavisisa mhangu leyi ku va ndzi yiveriwile xikanyakanya xa mina.

Loko ndzi famba hi milenge ekusuhi na patu ndzi nga mbala reflector leyi nga ta va yi kha yi kombisa leswaku ndzi le ku fambeni, nakona ndzi nga famba hi ndlela leyi faneleke.

Ya hambana hi tindlela to tala swinene, hikuva mabazi lama a ma tirhisi ntsengo wun'we nakona mina ndzi nga langa Intercape hi mhaka ya ku Intercape loko ndzi yi hlawula yi chipile swinene nakona ndza kota ku yi fikelela.

Swi olovile swinene Khensani a nga endzela eka ndhawu leyi xavisaka mathikithi ya bazi, laha va xavisaka mathikithi va ta fika va n'wi byela leswaku ku laveka ntsengo wo fika kwihi nakona a nga ti tshineta eka vanhu va mabazi leswaku a kota ku pfuneka.

Kokwani kokwani thikithi ma tibukela online mi endla hindlela leyi, ma nghena eka website leyi mi lavaka ku famba eka yona kumbe leri bazi mi lavaka ku tirhisa rona kutani kwalano va ta mi humesela nhlayo ya mathikithi xikan'we na ti-price.

Hi bazi navusiku a swi hlayisekanga hikuva leswi swi veka vanhu ekhombyeni bazi ri nga tshuka ri onhaka endleleni kutani makhamba kumbe matsotsi ma mi fikela.

Ku va ndzi hlula mhaka yo karhala ngopfu epatwini ndzi nga wisa kumbe ndzi ti nyika nkarhi wo ndzi wisa ndzi etlela ndzi nwa mati kumbe ndzi tlhela ndzi ngetelela hi ti-energy drink.

Vanhu lava va chayelaka va nga chayela hi vuenti nakona va nga tshama va vekile tihlo endleleni, nakona va nga tshuki vachayerile va pyopyiwile leswi swi nga endla leswaku vanhu va hlayisekile.

Ku va laha tibazi ti tshamaka kona swi nga tiyisisiwa hi ku thola kumbe ku endla leswaku u tshama ku ri na security leri ri langutaka siku na siku va tlhela va vekela tikhamera.

I bazi leri ra Luxy Coach i bazi ra kahle swinene, nakona ri kahle loko u ri endzeni ka rona leri bazi va tikhomile kahle xikan'we na ti-driver ta vona va friendly kumbe va hanyeka swinene.

Ku ya hi mina ndzi nga tirhisa Intercape hi mhaka ya ku Intercape i bazi leri ri nga kahle swinene ri comfortable, nakona i bazi leri ri nga na ntsengo wa le hansi swinene.

A ndzi titwangi kahle hikuva leswi swi hlwerisile riendzo ra mina ku kondza ndzi endla leswaku ndzi khansela riendzo leriwani hi mhaka ya inthanete.

Laha mabazi ya tshamaka kona loko va karhi va xavisa ni vona ku ri mhaka ya kahle hikuva leswi swi endla leswaku swi ku va na mintirho nakona vanhu va endla leswaku va tshama va ri kahle nakona swi hlayisa ndhawu yeleyo.

Hi ku ya ka mina ndzi vona ingaku swi fanerile hikuva a va holi mali yo tala, nakona mali leyi a yi koti ku fikelela swilo hinkwaswo leswi swi nga endla leswaku vanhu va tsaka swinene.

Ndhawu ya ku famba ni nhundzu hi leyi a wu fanelanga ku rhwala nhundzu yo tala nakona a wu fanelanga ku rhwala nhundzu yo tlula mpimo, leswi swi endla leswaku bazi ri va na ntikelo.

Mina ndzi vona ingaku vanhu lava va rhandza ngopfu mali nakona va na vudyela bya le henhla ngopfu, leswi swi endla loko va ri karhi va lava ku bala mali ya vona va tlhela va hundzisa.

Ndzi nga ku eka maphorisa ndzi landzeleriwile hi muchayerikulobye wa patu a ri karhi a ndzi a nga ndzi khomi kahle, naswona leswi swi ndzi vekile eka nxungeto wa rihanyo. Munhu loyi ndzi tekile number plate ya yena hi leyi.

Vanhu va mathekisi va rhwala vanhu ku tlula mpimo, nakona tithekisi loko ti tele va ya mahlweni va khandziyisa vanhu leswi a swi ringanelanga ende a swi fanelanga hi ku ha manyana a tithekisini.